Tsela eo ya mofuta o jwalo ke ho nyatsa le ho hlompholla motho. Ka baka la hore motho e mong le e mong o na le kgetho le yona tokelo ya ho etsa ntho e nngwe le e nngwe a e batlang ka nako eo ae batlang, haholoholo jwang a shebile tsa bophelo ba hae hore bo eme jwang.

Ke rata ho botsa hore kannete ke hobaneng bana ba rutwa ka tsa thobalano. Hobane ke utlwisisa hore nakong eo ba rutwang ka tsa thobalano, ke nakong eo e leng hore ba fuwa thuto kapa hona ba kgothalletsa hore ba di etse ntho tseo. Hobane ke dumela ha ba sa di tsebe, ke nakong eo e leng hore ho ntse hole lefifi ho bona, ene ha ba tlo kgona hore ba di etse kapa hona ebe dintho tse ba di kenyang tshebeletsong ha fela ba sa di tsebe. Empa ha ba di tseba, ke moo ele horeng ba hahlamelwa ke hore ba di leke maphelong a bona.

Lenane leo mmuso o le entseng ke a le tshehetsa haholo hobane ke moo bana ba kgonang ho ithuta ka tsa temo. Mme hape ba kgona le hore ba ba ne le thahasello le tsebo eo ya hore kannete ho lenngwa jwang. Hobane ke moo eleng hore, ke dumela hore ho na le bana bao e leng hore ba na le thahasello e kgolo ho tsa temo. Mme e ba fa monyetla wa ho ithuta le hona ho tseba ka tsa temo, mme hape e bulela hape le bana bophelo bo matlafetseng ka baka la hore meroho eo kapa tsona ditholwana, di tla be di nkuwa di pheuwa, di phehelwa bana bana bakeng sa hore ba di je. Mme ka tsela eo ba tla be ba hola e le bana ba shahlileng ebile e le bana ba matlafetseng mmeleng ya bona.

Mathata ao re a utlwang ka nako e kgolo le e nyane ke ya batho ba lahlehelwang ke bophelo, le batho bao ba hlekefetswang ke balekane ba bona.

Ha o ne ho ka etsahala hore ebe ke aha sepetlele, ke ne nka aha sepetlele se seholo se kgonang ho amohela bakudi ba bangata. Mme ne nka aha sepetlele se nang le di-cash, ward le ward bakeng sa hore bakudi ba sa kgoneng ho tsamaya nako e telele ba kgone hore ba sebedise di-cash tsena bakeng sa ho ba fihlisa ka mapelenyana moo ba hlokang hore ba ye teng.

Re ka ntsha dipampitshana tse bontshang hore nakong eo bakudi ba hlokang meriana, ba ka re founela mme ba re fa di-address-e tsa bona moo ba dulang teng hore re ba tlisetse meriana malapeng ha bona. Mme ka tsela eo e jwalo, re ka etsa hore batho ba bangata ba kgothalle ho reka meriana ya rona.

Ha wa lokeleha ho sebedisa meriana kapa disebediswa tsa batho ba seterateng. Hobane o ka fumanahala hore ha di molaong mme hape le seo ba o tshepisang sona, o fumana hore ha se nnete. O ka fumaneha hape hore ke disebediswa tse ka lematsang letlalo la hao, mme ha di lematsa letlalo leo la hao, ha hona moo o tla ya teng ka baka la hore ha o tsebe motho eo a di entseng, kapa hona motho eo a di rekisang ha tsebe le motho a mo rekiseditseng tsona, ka baka la hore ha di molaong. Mme ha di a lokeleha hobane le ha letlalo la hao le ka lemala kapa la senyeha, ha hona motho eo o tla mo jarisa boima kapa boikarabelo boo ba hore o entse disebediswa tse se seng hantle.

Re ka re, banna nako e kgolo le e nyane ke bona batho ba ratang ho nwa jwala le ho sebedisa dithethefatse ka nako e kgolo. Hobane ke batho be leng hore ha ba na le mathata, ba atisa ho sebedisa jwala le dithethefatsi ho ipata kamora tsona bakeng sa ho lokisa mathata a bona.